Ti app ta ku burisana ti tirhela ngopfu hikuza munhu a nga a swa ha laveki swa ku loko yi lava ku pfuxelana a swa ha laveki swa ku u za wu khwela u ya le kule u ya pfuxela munhu u kuma swa ku u lava ku vulavula na munhu wa le Joni wehe u le makaya a Mpumalanga a swa ha laveka leswaku u za u zama mali u khwela u ya mi vona sweswi se ya vonana ka ti app ya khuluma ka ti app hi data u xava data ntsena.

To hambanahambana ti durha ngopfu ta ti cellphone loko ku famba malembe na to ti khuphula a mali tikhuphula na quality ya camera toho ta pfuna loko swi ya ka camera ti pfuna ngopfu ku se a swa ha laveki swakuza u xava digital camera u tlhela u xava ni foni ya u chuda kahle loko u na foni ya u chuda kahle hinkwaswo swi famba kahle.

Swi ta pfuna ngopfu ku kumeka moyeni hikuza ta yi siza ngopfu hi na van'wani va wu kala va nga na ti cellphone App u nghena ka radio u pfula podcast manimani manimani wa yingisela leswaku timhaka ti famba na ti famba njhani.

A swi koteki swa ku nga va byela ku se loko u xava data ya ya tsala swa ku ya ya nyangha kumbe ya vhiki se loko yi yi herile loko yi heleriwe hi nkarhi yona le kona swi ta ku vavela mara yona yi ta famba so ku vabyela swi nge pfuni.

A ndzi ta va byela swaku wi Wi-Fi leyi a yi nyawuriki a yi nyawuriki.

Mali ya ku tirhisa ti chatbot hileswaku va faka ti-message leti vanhu va ku ti vutisa muka mun'wana na mun'wana so ti chatbot ta ku pfuna leswaku ti ku replay-a ti ku nyiketa nhlamulo leyi u yi lavaka.

Ntlangu wa le handle swi vulavuriwa ngopfu ka le ka timagazini ku se handle hi vona va nga khoma a tiko hinkwaro hi mhaka ya timagazini ya timhaka se la kaya a timhaka ti fambi ngopfu Afrika-Dzonga.

Tipulatifomo ta vuyimbeleri ti nga yi pfuna ngopfu pulatifomo ya laha kaya hi ku i vanhu va faka content ya vona yi famba matikweni matiko hinkwawo loku vanhu va subscribe vanhu va matikweni hinkwawo hi kona va ta vonaka.

Ndzi nga lava swa ku u swi sirhelela hi ku ti fakela GPS u swi kota swa ku loko swi lahlekile u swi check-a or u swi faka ka insurance ku hakela insurance swaku loko xi lahlekile wa swi kota ku ku kuma xin'wani na wale ka phurosese ya ku ku wa ku kuma lexi xi nga yiviwa.

Vahlayi va rhandza swa ku loko va cheka va cuvuka maphephahungu maphephahungu va kuma mahungu ya ntiyiso ni ya ku tsakisa xo xiyenge xa maphephahungu xi nga lava swa ku xi sungula xi faka swilo swa ku tsakisa la phambili ka maphephahungu ku se xi ta koteka ku dyondzeka ta tsakisa vanhu.

Swa ku swa koteka swa ku munhu a nga a nga endla mali hi ku tirhisa swihangalasamahungu hikusa va nga ku ma sponsorship va n'wi sponsor-ixa kumbe a tirha ku maketa swilo swa vanhu tikhampani tin'wana se a hakeliwa.

Ya ya ma ya xidijitali se vanhu va vanyingi va tirhisa yona hikusa pulatifomo ya xidijitali yi tsama ya tiko hinkwayo matiko hinkwawo mara leyi ya laha Afrika-Dzonga i ti helela kona loko u za u famba u ya overseas a xitachi a xa ha khomi.

Mehe magoza lawa ni wa tirhisaka a data ni xava Vodacom ni tirhisa Vodacom hikusa ya yi teka nkarhi ku hela a yi hatlisi ku hela mara ku durha ya durha yoho mara ku teka nkarhi ku yi hela a yi fani ti network tin'wana loko ti chipile nyana mara ti hatlisa ti hela so a swi pfuni.

Swichudeni swa le dyunivhesiti swa pfuneka mikama man'wana loko swi ta vutisa ti question tin'wani ka chatbot chatbot ya swi kota ku hlamula yi ku nyiketa ti answer ta kahle mara yunivhesiti a swilaveki leswo swi fana na leswaku wa kopa a swilaveki ku cheater.

Swa ku dyondzela ekaya hi swaku u dyondza yi nkama wa wa wena loyi u lavaka hi wona a wu na pressure yikulu se swo biha hi swaku mukama un'wani wa khohlwa swa ku swi laveka u funda a ku na pressure futhi so pressure i yi kahle yi tlhela yi nga vi kahle yo pfuna yi tlhela yi nga pfuni mara ku dyondzela ekaya swoho swi kahle .

Ndzi nga tsakela ku dyondza etlilasini hikuza etlilasini va ku qhanzela swilo hinkwaswo hambi wa twisisi va ku qhanzela kahle kahle same time ene wu va ni pressure leswaku swi laveka u xikhoma ka moholo mara ka inthanete wa kuma swa ku xilo loku nga swi twisisi u nga swi koti ku vutisa futhi loko laya to ku vutisa u nga hlamuleki kahle leswi u lavaka swona se tlilasini u va na yena thichela phambili ka wena ku kombakomba ku ku laveka yini na yini.

Ku xiyanimoya xi yi pfuna hi ku fambisa timhaka tikweni ti pfuna ngopfu hikusa ti fika na u ti tshamelile wena kaya timhaka wu titwa swa ku tiko ra ka yi ka yi ra xi karhikarhi ku enceke tiko ra xi ka yi ka yi la yi ku laveka ku ni tlhangano kumbe ku yini yini kwini na kwini na kwini ku na nghozi ya yini ti pfuna ngopfu.

A mhaka yo tirhisa computer ku va u dyondza swi onha ngopfu moya wo dyondza ka munhu hikusa ku ta voneka swo swinavetiso u kuma ku nghena timeseji ta vanhu ku u gama se wu hlamulana na timeseji u tshika u dyondza so a swi kahle a swi kahle ngopfu ku kumeka swa ku munhu wa ku dyondza hi phepha ni wa ku dyondza hi khompyuta lowa ku dyondza hi phepha swi nghena ngopfu ku tlula lowa khompyuta.

A mhaka yo yo rhumela mahungu hi cellphone yi hlayisa ngopfu mali hikusa ho wa tsala hinkwawo u mu vulavula hi wo u xava data mu vulavula hi wo se hlayisa swa swa hlayisa ngopfu a swi nge fani ku xava airtime hinkwawo masiku swa ku u ta khuluma na munhu u kuma swa ku a wu mu kumi so meseji yona ho yi senda loko wa ta nghena ta yi ku mara loko u fonini swi ta lava u sungula hansi u fona u tlhe u khuluma na ye mara loko sende meseji a ta yi kuma na yi mi yimelini.

A platform-o yin'wani na yin'wani yi na vunghozi va yona ta ku hangalasa mahungu a mavun'wa mara mahungu wa kahle swi laveka va u TV loko u ta tshamela xivonisiwa xi ta ku vonisa mahungu wa kahle ku so ti-platform leti tin'wani munhu wa ti tsalela lexa lavaku ku swi tsala kuma swa ku wa mahungu a ma confirm-iwanga a ma pasisiwanga.

Xana ntsengo ya data u khumba ngopfu vuswikoti bya va munhu wo tirhisa inthanete hikusa data yo ni inthanete swo khomisana i xilo xin'we swa khomisa inthanete a wu nge ngheni na u nga na data loko u tirhisa ngopfu inthanete i ta dya ngopfu data.

Tindhawu tinene to hluvuka ngopfu tindhawu ta ku tala to hluvuka ngopfu ti na ti-Wi-Fi ti-Wi-Fi leti ta pfuna ngopfu swa ku swi kota ku nghena ka inthanete ene swi kota ku pfuna swa ku munhu lweyi a nga a hanyaku ka ndhawu leyi na yena a hluvuka ngopfu a swi kota swa ku a vulavula na vanhu va yena loko a lava ntirho wa swi kota ku apulayela for mintirho ya pfuna ngopfu.

A ku tiva ku tatisa data ya wena hi ku hatlisa swi pfuna ngopfu swi pfuna ngopfu i ku sa u tshama na wu na data a li ku heleli u nga kuma swa ku ka ti-meeting u ku nthlangano wun'we wa wa le fonini mara loku ku li hela data wu nga swi kota ku li faka wu qhuveka hi yona va nga vona swa ku a heleliwe hi data.

A ku cinca loku ku ta yendla vanhu lava lava xavaka maphepha lawa leswaku va nga ha tivi swilo swa le vutomini hikuva vanhu va vakulu va vanyingi tithekinoloji a va ti tivi kahle na mahungu va wa kuma ka tiphepha ka maphepha, se loko maphepha lawa ma ta cinca a swi nge he fambi kahle swi nga lava swa ku li nyimanyana after malembe ya ku leha hi koho va nga ta cincaku hikusa swoswi ni vanhu va khale swa ku a va fundanga a va yi tivi thekinoloji.

SABC News yi yi nyiketa mahungu wa mahala.

A mahungu lama kandziyisiweke ma nga hanya kahle emisaveni ya xidijitali misava ya xidijitali hi misava ya swoswi hi misava ya le hi ya ku ka wona, hikusa vanhu ngopfungopfu se va tirhisa xidijitali ni mali yi famba xidijitali mahungu ma ta famba xidijitali ntsena, a maphepha ma nge he tirhi ku famba nkarhi.

Mimfumo ya xiganga or ti-NGO ku nga laveka swa ku ti endla ti-campaign ka tindhawu ta le madorobeni swa ku loko vanhu va lava ku donator kumbe ku sponsor tindhawu leto va zama swa ku va ya ka tindhawu ta ku ta ku fakiwa tikhompyuta ni ni ti-laptop swa ku va ta kota ku fundhisiwa vanhu, ku va na ti-Wi-Fi ta ku tshembeka mara hinkwaswo leswi swi nga endleka loko ti-NGO ti ta lava ti-donation ka tikhampani ta tikulu ti vala swa ku ti lava ku ti tirhisela for tindhawu ta le makaya ene ni timali ta koho ti pfuna vhele ku ya le makaya ti nga dyiwi.

Eya ti koho tiserisi leti nga wini na tifilimu ta laha Afrika-Dzonga, a yin'wani ya tona yi Tsotsi, Tsotsi i winile ka ti-streaming platforms hi nkarhi wa yo khale.

Eya ku bela riqingho hi vhidiyo wu dya data ngopfu wu dya data ngopfu se ni swi vonile na mehe swi ni encekerini mara loko u ba hi nhlamulo hi riqingho hi rito a rito a ri dyi ngopfu video ya dya video ya dya.

Eya swi fanele munhu a va na mpimo wo karhi hi siku hikuza van'wani va nga tshama siku hinkwaro u kuma swa ku van'wana loko se va lava ku connect-a a swa ha koteki se swi laveka a tirhisa loko a ta lava ntirho a ta apulaya mintirho a apulaya mintirho hi data ra ye la lelo la siku, a loko a li hetile a va a ri hetile ku ta nghena van'wani hikusa loko yi ta connect-a yi va yinyingi ngopfu a yi nge he tirhi kahle ene lava va nga sungula ku nghena hi vona yi nga ta va tirhelaku kahle a va nge disturb-eki se swi laveka yi nyikana chance.

Eya ku fanele ku va ni maendlelo yo tika swinene yo kambela ntiyiso eka swihaxamahungu leswi kandziyisiweke hikusa swi laveka wu yi funda hinkwayo u yi landzelela wu yi landzelela a swi nge he fani ni wa digital wa digital ho vhela wo search a leswi u swi lavaka u swi kuma hi ku hatlisa ntiyiso u wu kuma hi ku hatlisa.

Leswi maphephahungu lama nga swi endlaku a ku va hangalasa mahungu hileswaku va nghena ngopfu ka ti-digital va nghena ka Facebook va post-a a mahungu lawa va tlhela futhi va nghena ka Twitter va tirhisa na ti-WhatsApp business WhatsApp ni le ka TikTok va nghena ka ti-social media ngopfu hi kona ku za vanhu va vanyingi swo swi va nghena ka ti-social media, timhaka hi ti kuma ka social media so swi laveka futhi va endla na ti-campaign swa ku va ta fambisa a mavito a vona like khampani ya vona yi duma ngopfu va yi layikela va yi folowa.